Ne ke tla simolola ka go batla ditanka tse di kgolo, ke tlatse metsi mo go tsone. Ke be ke batla terekere, ke tsaya ditanka tse, ke di isa ko ke jetseng dijalo tsa ka teng. Go simolola mo, ke be ke nna ke ya, ke ya go nosetsa, go fitlhelela ke na le matlole a le mantsi, go ka epa metsi.

Kakanyo ya go ntsha rooibos ke thulaganyo e leng gore e bonolo thata. Ga o ya go ntsha rooibos, tshwanetse o lebelele pele gore o mo kgweding e feng, le gore letlha ke mang ka gore, go ntsha ga rooibos-e go na le nako e leng gore e ntshiwa ka yone, kgwedi ya teng. Ga o ya go ntsha rooibos-e, tshwanetse bo na le dilo tse di maleba tse leng gore di a go thusa go ntsha rooibos-e mo mmung. Ga o fetsa go ntsha rooibos-e mo mmung, wa e tsaya o e baya mo letsatsing gore e tlhabiwe ke phefo le letsatsi, gore e kgone go omelela.

Wa go baya maungo. Ke ka ga o ka obola matlapi, wa baya mo, before le letsatsi, gore a kgone go tswa metsi gore a sa bola, ga o feditse o be o ka baya. Gape mo kgomong, ke go a dira jam-e, wa tsenye mo di-can fruit-ong, o be o a ba o itse gore, o kgona go a dirisa le mo nakong e tlang.

Thusa thata ka gore, o a kgona go e nwa, e siametse le mmele, le balwetse bangwe ba kgona go e nwa. Go lemiwa ga rooibos-e go thusa thata mo setšhabeng.

Go banka peo go botlhokwa thata. O kgona go e banka o bo e dirisa mo nakong e tlang, ka gore ga o itse gore maemo a bosa a tla a ntse jang, and-e gape go banka peo go a thusa ka gore, o a kgona go e banka gore e sa senyega.

Botlhokwa jwa temothuo le leruo ya diphologolo mo nageng ya rona, go botlhokwa thata, ka gore mo nakong ya nou yaana, mo mabenkeleng dilo di a tura. Jaanong ke bona go le beter-e gore re ijalele dijalo tsa rona mo matlong a rona, go na le go reka ko mabenkeleng. Gape, go diphologolo le teng go a thusa, ka gore ga o sena tšhelete o kgona go rekisa wa kry-a matlole wa kgona go dira se o batlang go se dira. Jaanong bothata ke gore, mo nakong ya nou yaana, magodu a leruo a mantsi, o feleletsa o latlhegelwa.

Mananeo a go enta a farologana, ka gore diphologolo ga di tshwane. Tse dingwe di kgona go swa di fetsa go entiwa, tse dingwe di ya kgona go phela.

Ga ne batho ba le bantsi, ba ka jala merogo mo ditshingwaneng tsa bone, mo dijarateng tsa rona. Botlhokatiro bone bo ya go ya kwa tlase, ebile re ne re ka kgona go iphedisa, ka gore re ne re sa ye go tlhola re tlhoka , sengwe le sengwe nka be se le mo jarateng. Matshelo a rona a na go tokafala e le ruri.

Ke ne ke ya go simolola ka go batla go itse gore, mmu wa ka, ke mmu wa mofuta mang, o siametse dijalo tse feng. Ke be ke simolola go jala ditapole, spinach-e, tamati le khabetšhe, ka gore ke dilo tse di dirisiwang letsatsi le letsatsi, mo ke dulang teng.

Tlhoka metsi a pula ka gore, ke one a siametseng dijalo. Dimela di tlhoka letsatsi, di tlhoka le phefo, gore di kgone go gola.

Dipanana le diapole ga di tlhoge gongwe le gongwe, ga o di jetse. Di batla mmu o o rileng, o e leng gore mo ke dulang teng ga o jetse diapole kgotsa dipanana, setlhare sa teng se a swa, ga se golele ko godimo ebile ga se ntshe le maungo.

E thusa ka gore e oketsa leruo, leruo le a oketsega go ya pele. Le dijalo fela yalo, di kgona go golela kwa godimo, di ntshe maungo. Go tokafaditse ntshokuno le mekgwa ya di-gene-e, ka gore diphologolo di atela go ya pele.

Merogo gore e gole, e sa jewa ke digagabi, tshwanetse re e tshele chefo e bolayang digagabi. Merogo gape, gore e kgone go gola e nne le matute, re tshela boloko jwa dikgomo, gore mmu wa teng e nne mmu o o siameng, o nang le dikotla.

Ke nama, ya kgona go omisiwa le go ntshiwa metsi. Le spinach-e, se e leng gore ka Setswana se bidiwa morogo, wa kgona go omisa ka go ntsha metsi.